Indima abashayeli bamabhasi ebayidlalayo ibalulekile impela, ikakhulu le eyokuthi baqinisekise ukuthi abagibeli, bahamba basuka emakhaya baze bafike lapho beya khona bephephile. Baphinde babathathe futhi bebasusa ezindaweni, bababuyisele emakhaya bephephile. Loko kuqinisekisile ukuthi abagibeli, abashayeli badlala indima enkulu impela ebalulekile kubagibeli.

Uxolo mshayeli, besengichazile kodwa ukuthi besengimemezile, ngasho ukuthi ngehlika kephi. Angazi noma angizwakalanga yini? Kusho ukuthi noma bengikhuluma kancane, bengicela ungijikise, ungiphindise lapho ngehla khona, njengoba usudlule nami. Sekukude ukuthi ngingahamba ngezinyawo, ngikhathele ngivela emsebenzini.

Akukuhle ukugibela izimoto ze-Uber noma ze-Bolt ebusuku, ubungozi buphezulu ebusuku. Kepha uma kuphoqa ukuthi umuntu agibele ebusuku, kungakuhle ukuthi abukisise inamba yemoto, inambapleti. Nomshayeli, isithombe somshayeli, ukuthi ngabe kuyahambisana yini, nokuthi usesebenze isikhathi esingakanani kule nkampani yaka-Bolt kuhle, noma eya-Uber.

Isikhathi engasigibela ngaso ibhasi, ngangisemcane kakhulu, kepha ngakuthokozela ukugibela ibhasi. Lalihamba ibanga elide lisuka ethekwini liya eGoli, angizange ngibe nazo izinkinga. Konke kwakuhamba kahle, ngangihleli kahle, kuhlaleke kahle, nendawo yokuhlala ikhululekile, singagxili kakhulu.

Lesi simo singangenza ngiphatheke kabi kakhulu, ukukhipha imali ebengayilindele, nokuthi impilo yami ibilisengcupheni. Ngishayisa umgodi emgaqweni. Lokhu impilo yami engcupheni, futhi kungenza ngikhiphe imali ebengayilindele ukuthi ngase ngiy'khiphe, entwini engayihlelelanga. Lokhu kungenza ngiphatheke kabi impela.

Sawubona mnumzane, ngathi khona inkinga engivelele lana. Engathi ngililahlile ithikithi lami lokuya la la ngiya khona edolobheni. Bengicela bandla ungixolele bandla, uma ikhona indlela ngithi uma ngifika esiteshini engizokwehla kuso ngiphinde ngithenge ithikithi lesibili. Ngiyaxolisa kakhulu, ngisacela bandla ungixolele.

Njengamanje ngithukile, ngicishe ngashayisa, ngicishe ngaphulukelwa nempilo yami. Ngicishe ngalimaza nabantu ebengihamba nabo nabantu emgaqweni. Ngithukile kakhulu, ngiphatheke kabi, ngiyafisa engathi imigwaqo ingalungiswa.

Sawubona bhuti, bengisacela ungisiza. Ngiya edolobheni, manje amatekisi la, angiwazi ukuthi akephi, ama kephi, aya lapha ngiya khona. Bengisacela ungisize bandla.

Kungafanele abashayeli bamatekisi baqondise izikhalazo zabo kuMnyango wezokuThutha. Ngoba uma bevimba umgwaqo, lokho kubambezeleka ukusebenza komphakathi nokuthutheka komphakathi.

Lesi sigameko singenza ngiphatheke kabi, ngiphatheke kabi ngokudlula emhlabeni kamakhelwane wami, nami ngizizwa ngingaphephile, ngiyesaba ngoba nami kungenzeka lokhu okwehleke kumakhelwane kwehleke nanoma ubani, nanoma ubani nje emndenini wami-ke.

Ukufaka i-Wi-Fi emabhasini, lokhu kungandisa isibalo sabagibeli abazothanda ukugibela lolo hlobo lamabhasi olunama-Wi-Fi. Kungenza abagibeli bakuthokozele nokugibela ibhasi, bangabi nesizungu ebhasini.

Ngizizwa ngingaphephile kakhulu impela uma ngigibela u-Bolt no-Uber, ikakhulukazi ebusuku. Kepha uma kusemini angibinayo inkinga, konke kubonakala kungenankinga kuphephile, angikaze ngizwe izimo ezithusayo ngakho.

Ngingamchazela lona ofuna ukuvula iwindi, ukuthi mina ngizizwa kanjani ngewindi elivuliwe, ngiyagodola, nginomkhuhlane, lokhu kuzongifakela amakhaza.

Linganyuka inani labantu abagibela lolu hlobo lwezithuthi. Umehluko ongaba khona, banganda, ngoba abantu bahlulwa imali yokukhokha khona eqolo. Yona iyinto izethuthi esi-right, esihle ngoba akumpintshwana khona. Uma kwehliswa amanani azo, lokho kungasiza kwandisa abagibeli.

Ngizizwa ngingaphephile uma ngihamba ngezimoto ezishayelwa yibo, noma ngisemgwaqeni nabo ngishayela nabo bekhona emgwaqeni. Lokho kungenza ngizizwe ngingaphephile.